Into ebalulekile ukuthi ukunyuselwe ogogo imali, ikakhulukazi laba abahlala nabantwana abaningana emakhaya. Kubalulekile ukuthi njengoba behola, uma behola u-two thousand five hundred rand, ungafaka i-thousand ngaphezulu ngenxa ney'dingo ezikhona njengamanje. Ukudla kuyabiza, amanzi ayathelwa, ugesi uyakhokhelwa kuningi ababhekene nakho, iy'ngane kufanele zidle esikoleni kufanele zithenge i-uniform-u. Kufanele badle emakhaya, so imali iyadingeka kakhulu ukuthi ogogo balekelelwe bathole okuthe xaxa.

Izinselelo ezibhekene kakhulu nezibhedlela zikahulumeni endaweni yangakithi ukushoda kwamanesi noma abahlengikazi esikhungweni. Nemithi kakhulukazi ibuye ingabi khona lokho kwenza ukuthi abantu babuyele emakhaya bengasizakele ngenxa yokushoda kwezinsiza kusebenza. Lokho kubangwa ukuthi kuhulumeni uthi akanawo ama-funds anele ukusiza izibhedlela zethu ngoba ziningi kakhulu iy'bhedlela uhulumeni azinakekelayo ekumele ukuthi asinikeze imali ezokwenza ukuthi umsebenzi uhambe kahle kuzo zonke izibhedlela.

Nazi iy'nhlelo ezingasiza amaklinikhi asemaphandleni noma emtholampilo yasemaphandleni kwintsha ukuthi ikwazi ukuhlela umndeni. Namba one, mhlampe uhulumeni angasilekelela ukuthi sithole amakhondomu amaningi azokwazi ukuthi anikezwe intsha. Ukuthi labo asebeqalile ukuthi benze ucansi, bawathathe bahlale benawe ukuze bay'vikele. Namba two, kube nemijovo kakhulukazi le ethatha isikhathi eside ukuthi iphele egazini ukuze bangagqilazeki ukuthi bagibele. Uma kuwukuthi ukusizakala abakutholanga, bazi ukuthi yonke into banayo.

Hhayi uthakatha kuyinto ekhona. Kukhona kuyasebenza ngoba ukuthole ukuthi uyavuka nje ekuseni kunento etheliwe, uthi uyayeqa sezibuhlungu iy'nyawo. Uthi uyabamba isango ekuseni uye emsebenzini kanti khona into engcotshiwe sewuyalimala. Mhlambe sewuphathwa izandla noma kushintshe into ethile emzimbeni ezokwenzela ubuhlungu. So ukuthakatha, imithi yesintu iyasebenza kakhulu. Ubuthakathi bukhona, abantu bayakwenza futhi kuyabasebenzela kakhulu abakwenzayo. Kubalulekile-ke ukuthi siqaphelele uma kwenzeka uhlangabezana nesimo esinjalo, usheshe uzinakekele.

Indima edlalwa iy'kole nendawo zokusebenza ney'nhlangano zezempilo ekukhuthazeni imfundo ngesifo sengculazi. Ukuthi iy'kole ziyavuma ukuthi abezempilo beze bazofundisa ey'koleni ngesifo sengculaza bafundisa abantwana. Nokuthi abezempilo bayalethela abantwana ngokuvumelana nesikole ukuthi bakwazi ukuthola amajazi omkhwenyana ngokuvulelekile. Ukuze mabenza ucansi benze nocansi oluphephile. Okunye futhi, ukungena emaklasini bafundise ngayo ingculazi bekhuthaze iy'ngane ukuthi zingazimbandakanyi ey'ntweni ezokwenza ukuthi bagule baphathwe ilesi sifo.

Uhlelo lokusoka bekungangcono ukuthi laba asebenabalingani, umuntu ahambe nomlingani wakhe ukuze ezokwazi ukumeseka ngoba kubukeka sengazuthi laba abesilisa bayakusaba kakhulu ukusoka. Kanti bangconywana laba abase abantwana ngoba iy'nqumo bazithathelwa abazali. Kodwa laba asebekhulile nje, bahambe nophathina babo ngoba bayakudinga ukwesekwa, bayasaba babona sengazuthi ukusoka kunobungozi. Kanti ukusoka kuyasiza kuyayinciphisa izifo zocansi, ikakhulukazi ese-HIV. So, kubalulekile nje ukuthi basekwe, ukusekwa okuphambili.

Njengesiguli esithelelekile ngesifo se-HIV and AIDS, ingculazi akusho ukuphela kwempilo, kuyaphileka. Okubalulekile ukuthi kusukela manje kuya phambili udle kahle ukudla okunempilo, izithelo nemifino. Ungaphuzi uphuzo oludakayo, uma unemibuzo usibuze thina njengabahlengikazi bakho sikhonela ukukweseka. Uyithathe kahle imithi yakho ukuphuze njalo ngesikhathi esisodwa ebusuku. Ungeqisi nolulodwa usuku ukuze uzokwazi ukuthi uphile kahle, uphile impilo ende.

Imiphakathi into engayenza ukukhuthaza abantu besilisa ukuthi beseke abalingani babo ekusebenziseni ukuvimbela inzalo. Ukuthi bababonise ukuthi uma usunaye umntwana oyedwa noma ababili kulesi simo esiphila kusona. Kubalulekile ukuthi uthathe izinto zokuvikela inzalo ngoba isimo esiphila kusona sinengcindezi siyabiza. Nabo abesilisa babaseke abalingani babo, bavume nabo abesilisa futhi ukusebenzisa amajazi omkhwenyana. Ngoba ibo laba besilisa kakhulukazi abangathandi ukusebenzisa izivikela nzalo ezamakhondomu, so-ke nabo laba ukuze bathathe amaphilisi. Nabo abesilisa ababahlangabeze ngendlela.

Ithuluzi elisha le-COVID-19, bekungaba isitsha esizoba nesivalo umuntu afake uketshezi lwamathe phakathi. Luhambe luyohlolwa e-laboratory njengoba kusuke kwenziwa kwi-TB. Uma utholakale ukuthi unayo bese unikezwa imishanguzo, kungashiwo ukuthi hlale ekhaya nje unganikezwa lutho. But kube nemithi ozoyinikezwa yokuthi ukwazi ukusizakala khona uhleli ekhaya. Ngoba iy'bhedlela ziyagcwala vele uma abantu abahaqwe yilesi sifo. Kwenzeke ngokuthi abantu bayithole emaduzane imithi emaklinikhi aseduzane nabo.